Ndzi ka ka ndzi ka khadi ndzi rivele ka bolt leswaku ri munhu loyi a a ku fikanga yena leswaku va nga ha tengangi riendzo hi yona bolt.

Va nga tsundzuxa leswaku a va hanyisaka ku loko va humelela hi khombo ro xikanyakanya swa vona va kota.

Tekela nhlokweni ku langutisa ma se a va tlhelo no langutisa leswaku ri tiraka a hi kombi ku ri yi ya jika kumbe a hi kombisi nchumu lowu kombaka ku ri a yi le ka xiyimo xa kahle.

Hikwalaho ka ku ri eka vukorhokeri bya e-hailing byo fana na uber va humesiwa mali yo karhi a swi fani na loko u xava eka epe ya yo fana na KFC straight eka app ya KFC ti-price kumbe nxavo wu le hansi a wu fani na wa uber.

Ndzi ehleketa leswaku tele ku tlhelela eka ti-transport ta bazi na switimela hikwalaho ka ku leswaku va ta va va sirhelelekile hikwalaho lava bolt kumbe uber ku na maveriveri yo tala ngopfu hi.

U nga tshama u hlayiseka laha ko kala swiporo tiva nkarhi lowu xitimela xi hundzaka hi wona.

A ndzi ta ya eSandton hikwalaho ku kuhanya leswaku i ndhawu ya kahle leyi vanhu va ti phinaku.

Yi pfuna hikuva mali leyi u va u va ka u khe u yi kumaka eka bindzu ra wena u khe u hakela kambe wa swi kota ku vuyisa mali ya wena leyi u yi ta.

Leswaku ku nga va ku ri na ku tirha hi nkarhi.

Ku khumba hikuva engetela mali leyi vitaniwaka transport.

Swi nga va na mbuyelo lowu ka nga ti ntsengo wa xitimela wu va wu ri nakona vanhu va ta tirhisa na tithekisi leswi nga ta wa .

I City to city hikwalaho bazi ra kona ri va ri basile ende vachaya hi ku hi vukheta.

A ndzi ta va byela leswaku loko va vona va lava ku va lava ku ku tlula mpimo taxi a va endlisa helerile hikwalaho ka ku aka tshami nkarhi ku swi papalata hikwalaho ka ku swi vangela na ku.

Swiphiqo leswi vanhu va langutanaka na swona loko va famba hi vutleketli bya bazi eka riendzo ro leha swin'wana i ku i ku loko munhu a khome hi xihambukelo a nga koti ku yimisa bazi a ti pfuna u fanele a yima va ya fika eka ndhawu leyi va wu yisaka kona ku laha van'wani va va ka va kha va xava swakudya na swin'wana na swin'wana.

Ntirho wa xihahampfhuka i ku hlaya kusuka eka tiko ro karhi ro karhi ku fanele kusuka eka Dzonga u ya a.

Ndzi kalaka ku na swi tekela hi ku katsa va khale ndzi ka ti lavela makhadi ya siku laha ku navelaka ndzi nga tsakanga.

Lexi ni nga ta xi eku dya ka andlela computer leyi ngana ti-movie leyi.

A byi hlayiseki u ri wexe endzeni ka a swi va olovela ku va.

Switandzhaku leswi swi nga kona i ku va i ku va loko va famba va va hindza va nga hakelangiki kumbe va famba endzhaku ka tiraka loko va fika le mahlweni va ku va ku ri na traffic laha va nga va tsalela ku thikithi ro hindza u fanele a va fanele va humese eka toll gate.

Tolovelekeke ta vutleketli i ku tirhisa ti-taxi kumbe va bazi.

Va Afrika-Dzonga va endzela sweswo hi nga tlanga xa Afrika-Dzonga i ku va karhi va xava va .

Ku ri vanhu va tala exitimeleni ntsengo wa xitimela mabazi ku hunguta swona eku endla leswa hinkwaswo.

Van'wani va endla hikwalaho ka ku va na swa le kumbe ku ti tsakisa va sala va kona va endlisa hikwalaho ka ku vana swale .

Ku tshama u hlayisekile eka ndhawu leyi i nga yi tiveki i ku sendela munhu kumbe vunghana wa wena hi nchumu lowu vitaniwaka location hi xinghezi leswaku a kota ku vona ku ri u le kwini.

Ndzi va swi kotisa tshama va twa wo leha va swi leswaku vanhu va hlayisekile hi ku va siya exikarhi ka tindhawu.

Mfumo a wu nyikeli vana lava dyondzaka dyondzo yo chayela mali yo hakela swa tidyondzo.

Na le ku va tisa i bazi leswaku u ta kota ku ya ka eka rona kumbe.

Loko ku ri lava va fane va ntsengo leswaku na vona va ta kota ku yo hisa va nga vi va fambele Ku va eka .

Hi nga ku pfuna hi ku khoma leswaku a ku khandziya kahle.

Hikuva suka ematikweni ya vona fikela kona kwala eka kaya.

Ka ku ri ku va lava leswaku hi kota ku famba kahle papalata ku va tlurisa laha swi nga ta.

Magoza lama u tivisa exikarhi hi mahanyelo ya.

Ndza etlela a leyi hlayisekeke eka xitimela ta ku a swifanisi laha va nga ta famba.

E-e, u va kumeka va hetelela a ku dla a ku tekela vu.

Ku va mupfhumba wa le malokixini la nga na tinhlamulo na vutihlamuleri i ku endla leswi ku endla vuxaka na vanhu va le malokixini leswaku loko se u ri va khumba swi nga Ku .

Swi nga va khumba hikuva chukiwa ra masiku va nga hetelela va nga fikangi lomu va yaka kona ku fanele lava ma tirhisaka for ku ya mintirhweni eswikolweni van'wani swi va nga hetelela va nga fikangi va laha kumbe kumbe ku va enghozini yo karhi.

Hakelo ya bolo ya bolt yi hi pfuna hikuva u va u ri one a wu manyani na vanhu nakona yi ku chicha laha u yaka kona a yi ku veki endleleni ku fana na mathekisi.

Lexi va faneleke ku xi endla i ku endla leswaku ri mathekisi ku va na mathekisi yo karhi yo pima kumbe va ku exikarhi ka vhiki ku tirha fayifi ya mani namuntlha ku tirha five mundzuku ya mani leswaku ri va nga kokelani vanhu va ku khandziya.

E-e ndzi vona yi nga hlayisekanga hikuva vanhu va swi tiva ku ri movha loko wu lombiwile wu va na xitikara xa njhani efasitereni hikwalaho ka ku swi nga endla leswaku vugevenga byi va henhla hikuva vanhu va ta va va kha va swi tiva ku ri luwa movha wu lo lomba va nga endla va nga endla swo biha va n'wi tekela movha luwa.

Xo sungula lexi a ndzi ta xi endla i ku kombela ku pfuniwa ku hoxa ti-bag ebazini ndzi fika ndzi nghena ebazini ndzi tshama ndzi koka moya.

A ndzi ta wu pakela etlhelo kumbe ndzi ndzi veka xilo ku kombisa leswaku ndzi lava ku pfuniwa ndzi onhakele hi movha.

Mabazi ya xiyimo xa le henhla ya hambanile ni lamo u famba mpfhuka yo leha hikuva ku hi xitalo lama ya xiyimo xa le henhla wa ma vona na wona ku ri ku va ku ri mabazi ya manyunyu kambe lomu tolovela ku famba mpfhuka wo leha nkama wo tala ku va ku ri movha leyi swi tweke.

A swi ta ndzi khunguvanyisa swinene hikwalaho ka ku ri vanhu a va ehleketeleli vanhu van'wana vona va lava swa vona swi famba hi ndlela hikuva loko va strike va pfalela hina van'wani ndlela nakona a va swi tekeli enhlokweni.

Manana movha lowu ndzi fambaka hi wona muchayeri o sungula ku wu tirhisa kambe ndzi ta mi sendela leswi hi Xinghezi va swi vitanaka live location mi va mi khe mi vona lomu ni fikaka kona na ti-number plate na mavito.

E-e ni vona swi nga hlayisekanga hikwalaho ka ku mi va mi ri kule na vanhu naswona swigevenga swi nga mi hlasela nkarhi wun'wana na wun'wana.

Khadi vutlhari ri olovile hikuva u hakela mali ya n'hweti hinkwayo kambe loko hi pimanisa na ku hakela hi mali masiku hinkwawo swi nga endla leswaku u fika kun'wana u kanganyisa u dya mali.

Ndzi ehleketa ku leswaku va na timovha leti va tisiwaka hi tona ta ntirho.

Khadi u hakela mali ya n'hweti kumbe u hakela mali u va ku hoxela thikithi ekhadini ra wena loko u nghena sorry u nghena ebazini u teka khadi u fika u veka eka muchini wo karhi lowu va ngo i fika i tap hi Xinghezi u fika u vekela khadi ra wena ivi u ri endla i hundza i ya tshama exitulwini.

Emugangeni wa ka hina loko ku fika ti-weekend vana va hlengeletiwa endhawini yo karhi ku endliwa swilo swo hambanahambana mitlangu, ndhavuko, ku cina xigaza na ku dya swakudya swa ndhavuko.

Swi va khumba hi ku n'hweti leyi taka va fanele ku tatisa mali leyi va yi humeseke eka n'hweti leyi nga hela.

Leswinene swo famba hi bazi navusiku i ku va mi va mi tele nakona loko ku tshuka ku endleka swin'wana va va swi kota ku un'wani a a teka foni a fonele ekaya kambe ku biha ka kona i ku ri loko ko fika ku ta swigevenga swi mi yimisa swi yi hlasela swi hlasela vanhu vo tala.

ya kona i ku va loko ku ri karhi ku akiwa mabuloho va pfala patu va yimela leswaku biloho ri oma leri swa ku va tiyisisa leswaku loko munhu a hundza a ku nge vi na vubihi.

Ina ni vona swi boha hikwalaho ka ku ri vanhu van'wani va suka eka tindhawu ta le kule naswona wa kuma ku leswaku eka ndyangu walowo ku famba sikisi wa vanhu laha mali yo tala yi helelaka eka eka ku hakela nchumu wo karhi wu va yisa ekerekeni ku fana ni thekisi ni mabazi kumbe movha kambe loko ku ri na movha ya le kerekeni va swi tiva leswaku ri a va nge lahlekeriwi hi mali yo tala.

Leswi swi endlaku ku ri ku va na ku kokela ndzhaku ku famba ka swihahampfhuka kumbe swihahampfhuka eka rivala ra swihahampfhuka hikwalaho ka ku ri vanhu vo tala va tolovele ku tirhisa swifambo swo fana ni mabazi na tithekisi.

Ina hikwalaho ka ku ri mafurha kumbe diesel leyi va yi tirhisaka ya engeteriwa hi ku ya ka minkarhi loko vo ka va nga va engeteleli lava va chayelaka mabazi vona va nge vuyeriwi hi nchumu.

E-e a ndzi voni ku ri ntirho wa kahle leswaku u tirha hi vana hikwalaho ka ku ri vana van'wani va swi kota ku kokela ndzhaku a nga ha la ku n'wi pfuna a n'wi byela leswaku a nga tluli hikwalaho ka ku ta movha hikwalaho ka ku a nga byeli munhu lonkulu kumbe u byela hi ntangha ya yena leyi a nga yi chaveki a nga n'wi yingisi. Se loko ko thoriwa vanhu lavakulu swi ta va swi olovile swinene hikwalaho ka ku ri va ta va va ta va yingisa nakona va ta landzelela swi swiletelo swa vona.

Lexi ni nga xi endlaka i ku langutisa emasayitini kumbe ndzi tsutsuma ndzi ndzi ya emahlweni ni vutisa vanhu ku ri a va hlangananga na munhu a famba hi xikanyakanya xa ni hlamusela xo ni hlamusela lexi a mina a ni famba hi xona.

Lexi u faneleke ku xi endla loko u famba hi milenge u fanele u famba hi patu leri timovha ti taka hi le mahlweni hayi laha timovha ti taka hi le ndzhaku ene nakona u fanele ku famba hi le tlhelo a wu fanelanga ku famba hi le patwini straight hikwalaho ka ku ri nkama wun'wani timovha ti nga ti ri timbirhi hi le ndzhaku wena hi ku tibyela ku ri u u famba hi patu leri ku nga ta nyiza loko ku ta movha ya hala mahlweni ivi ti ta a hi le ndzhaku laha ti nga ta ku nga ta hetelela ku ve ni makhombo kambe lexi u faneleke ku xi endla i ku famba hi patu leri ku taku movha hi le mahlweni nakona u nga fambeli le patwini u fambela hi le tlhelo.

Ndzi nga hlawula bazi ra Intercape hikwalaho ka ku ri vanhu vo tala va vulavula nchumu wa kahle hi wona leswaku ma na ni ntirhisano.

Lexi a faneleke ku xi endla i ku teka mali yo xava patwini a n'wi khomisa hi voko a teka mali leyi a faneleke ku yi tirhisa ku hundzela mahlweni a yi veka ebekeni kumbe ku fana ni schoolbag leswaku yi nga lahleki i ta yi humesa loko a fike a fikile exifundzeni xin'wana loko a lava ku yi tirhisa ku hundzela emahlweni.

Leswi u faneleke ku swi endla i ku secha kumbe i ku lava vito ra bazi leri u lavaka ku khandziya rona eka online eka internet u kamba leswaku ti price ta kona ti fambisa ku yini ende na rona ri fambisa ku yini.

Ku famba hi bazi navusiku ndzi twa swi nga hlayisekangi hikwalaho ka ku ri ebazini ina mi hlayisekile mi va mi tele kambe loko u fanele u chika u va u ri wexe laha vanhu va nga ku tumbelelaku va ku endla nsele.

Xo sungula lexi ni nga ta xi endla i ku ri loko hi ri karhi hi famba tanihi swi tiva ku mabazi nkama wun'wani ya khandziya na hi swihlangi loko ku ri minkarhi xa ku pfala ka swikolo ndzi nga famba ndzi wisa emapatwini ndzi kota ku va nyiketa nkarhi ku ri va chika va tipfuna.

Leswi va faneleke ku swi endla i ku tatisa tikhamera leti va nga ti veka mapatwini hikwalaho ka ku ri va ta va va kha va swi vona kwalomu va nga ta va va ri kona ku ri ku endleka yini emapatwini.

Xo sungula i ku veka varindzi vo hlaya va nga veki munhu wun'we hikwalaho ka ku ri nkama wun'wani varindzi va etlela emitirhweni kambe loko vo va va ri va hlayenyana va ta burisana va nga khomiwi hi vurhongo.

Bazi ra Luxy Coach i bazi ri nga kahle swinene ra xiyimo xa le henhla laha va khomaka tikhasitamende ta vona kahle laha na switulu swa vona loko i tshamile wa swi twa na wena ku ri i le ndzeni ka bazi ra ku teka kahle.

A ndzi hlundzukile swinene hikwalaho ka ku ri a ndzi kotanga ku xava thikithi leri a ndzi ri lava.